Nna ke bona e le ntho e lokileng, ha feela batho ba mose ba bontsha hlompho ho Basotho, ba bile ba tjho hore seshweshwe ke mese ya basadi ba Basotho.

Batho ba iphumana ba dula ka mokgwa oo, hobane ba dula ditsheng tse ileng hore mmuso o ba jwetsitse hore ba se ke ba dula ho tsona. E ba ba ipehe, e be le hore jwale mmuso ha o ba fe ditshebeletso tse itseng.

Mmino wa kwaito le mmino wa piano ha o tshwane ho hang, nna ke rata mmino wa piano. Ke rata mmino wa piano hoba o kgema le dinako and-e o monate.

Nna ke kgahliswa ke hore nakong ya hana jwale, maburu ha sa re hlekefetsa re le batho ba batho. Basadi ba se ba kgona ho sebetsa, ha re sa tlameha hore re tsamaye ka di dompas seterateng.

Eya bophelo ba ka bo tsamaisana le mokgwa oo wa ho phela, hobane ditoropong ke moo ho na leng mesebetsi, moo mesebetsi e fumanehang le bophelo bo ba betere haholo. Nna nka iphumana ke le moo ka lebaka la mosebetsi, le hore ke tsebe hore ke kgone ho reka dintho tseo ke di batlang ke bebofatse bophelo ba ka.

Barwetsana ba tlameha ho tsamaya seterateng ka pente e kgubedu, Ba ntshitse matswele ba tshwere dithupa ho fihlella letsatsi leo la lebollo. Ha ba kgutla, ba kgutla e se e le basadi ba felletseng.

Nna lelokong la heso, ha ho na dintho tse ngata, ngwana ha hlaha wa amohelwa o fuwa lebitso, batho ha ba mo bone ho fihlella a tshwara kgwedi tse tharo.

Eya kea ya moketeng wa selemo sa Basotho, ke tla be ke le Basotho Cultural village Qwaqwa. Ke tsamaya le bana beso, ke tla be ke bina ke nyakalla ke bapala dipapadi tsa seSotho.

Ho ya ka setso sa rona, ke ntho e e leng hore e fosahetse, hobane monna o tlameha a patale mahadi pele. A itsebise lelapeng la bo ngwananyana pele a tla mo kenya phalamonwana.

Mafu a kajeno ha sa tswarwa ho ya ka tsela ya seSotho, hobane basadi ba se ba ya mabitleng, and-e basadi ha ba sa apara mabitleng, ba hlahisa mahetla ha ba rwale le dihloohong.

Eya nna ke nahana hore badimo ba tla amohela, ebile ba hlonolofatse dijo tse leng hore di entswe ka tsela ya braai.

Ho bohlokwa haholo hore rona maafrika borwa re dule re phehella ho boloka dijo tsa rona, hobane batho ba mose ha ba tlile ka mona, ba batla ho leka dijo tsa rona. Ba batla ho utlwa na di jwang ba batla ho latswa dijo tsa rona.

Eya nna kea tseba hore motoho wa setso o phehwa jwang. Motoho wa setso o tla sila mabele ha o qeta ho sila mabele, o etse tomoso ha o qeta ho etsa tomoso o bo e tlohela matsatsinyana a itseng. Ha o qeta kamora matsatsi a itseng o bo tshela tomoso ya hao ka hara metsi o e kopanya le metsi o etsa motoho wa setso.

Sena ha se so etsahale ka botlalo ema hanyane hanyane se ntse se etsahala, hobane ho ntse ho na le makgowa a sa rateng batho ba batsho.

Eya ke kile ka iphumana ke le lehlatsipa le kgethollo, lekgowa ne le kgola tjhelete e ngata ho feta ya ka, empa re sebetsa mosebetsi o tshwanang. Nna e la ba madimabe feela wa hore ke motho wa motsho, Ke ile ka utlwa bohloko haholo.